Andikaze ndidibane ingozi, nengozi ndihamba ngeenyawo ngokuba ndisoloko ndisiva amabali abantu abahamba ngeenyawo abawabalisayo ngoko ndoyike ukuhamba ngeenyawo.

Indima ye-customs , i-custom clearance kukuqinisekisa ukuthotyelwa kwemithetho yelizwe. Iqinisekisa ukuba zonke iimveliso ezingenayo okanye eziphumayo elizweni zithobela umthetho karhulumente. Kubandakanya imithetho yokhuseleko, ezempilo, ezokusingqongileyo kunye nezorhwebo. Umzekelo, iimpahla ezinokuba nengozi okanye ezingavumelekanga njengeziyobisi okanye izinto eziphilayo ezithile azivumelekanga ungena kweli. Okwesibini, ukuqokelela irhafu. Xa iimpahla ifika elizweni iiarhente yentlangamali iqokolela imirhumo yokungenisa iimpahla okanye irhafu yeVAT ngokuxhomekeka kwixabiso lempahla okanye uhlobo lwayo. Isizathu soku kukuncedisa urhulumente ukuba afumane ingeniso aze akhusele urhwebo lwasekhaya kwimveliso esuka ngaphandle.

Andikaze ndihambe ibanga elide kwaye andikaze ndibasebenzise oohola bendlela ende.

Ndiyaqonda ukuba ufuna ukumxhasa unyana wakho kwaye ukubonisa ukuba uyamthemba, kodwa ndicela ucinge ubungozi obukhoyo obukhulu obungafumaneka ngokuvuma, ngokuvumela oku njengokuba ukuqhuba imoto ngaphandle kwelayisensi kunoba yingozi enkulu. Imithetho yendlela iyakhawulela, iyakhawulelwa ukuze ivikele ubomi bonke, ubomi bonke babahambi kunye nabaqhubi. Ukungayiqondi indlela yokuphatha imoto ngokuchanekileyo unokubangela iingozi ezingapheliyo, kunokubangela iingozi ezingapheliyo ezibeka ubomi bakhe lo mntu ophethe naye kunye nabantu abahambi, abahambayo emgaqweni. Ukungabi nelayisenisi kwenza ukuba kwenzeke iingozi, kube neziganeko ezingxamisekileyo ezinzima ebezinokuvinjelwa ukuba zingenzeki.

Ukuba imoto ayihambelani kakuhle nomgangatho wendlela, umqhubi angaphulukana nalowo nolawulo lwemoto, oko kubangela izingozi ezinkulu ezibuhlungu. Okwesibini, ukukhubazeka kwemoto. Ukuba imoto ayilungiswa okanye ayigcinwa kakuhle, izinto ezifana neebhreyiki, iitayara okanye izibane zokukhanyisa zingase zingasebenzi ngokuchanelelekileyo. Loo nto iphazamisa ukhuseleko. Okwesithathu, ukuwohloka kwendlela. Ukuba imoto ayilungiswa kakuhle ingabangela umonakalo kwiindlela okanye kwiindawo eziza kutshintsha umgangatho wendlela, nto eyawuthi ibangele iingozi ezingaphezu kwesinye.

Okokuqala, kukuhamba ugoduke ungahambi usima. Okwesibini, ungaqabeli moto ongayaziyo uba yeyakwabani okanye kwa moto ekumelayo. Izinto ofuneke, zezo zizinto ezibalulekileyo ekufuneka angazenzi. Ekufuneke azenze kukuba angahambi yedwa, mabahambe beliqela, kwenzela ukuba xa kukho nto eyenzekayo okanye nto eyehlayo babone abanye bakwazi ukungqina.

Ndicinga ukuba izizathu ezo ezikarhulumente okanye zomphathiswa wezothutho ukuba akhuthaze abantu basebenzise kakhulu iinqwelomoya kukunciphisa umthamo wedatha ezindleleni, i-traffic congestion. Ngenxa yokuba amaxesha eeholide kugcwala kakhulu ezindleleni. Iinqwelomoya zinokunciphisa inani leemoto ezindleleni ngaloo ndlela kuphucuke ukuhamba kweemoto. Okwesibini, lukhuseleko, xa abantu beqhuba iinqwelomoya kuncitshiswa amathuba okuba kube khona iingozi zomgwaqo ezibangelwa kukuxinana kweemoto. Okwesithathu, ukunciphisa umonakalo kwimithombo yendalo. Iinqwelomoya zisebenza amandla ngendlela efanelekileyo. Ngaloo ndlela zinciphisa ukukhutshwa kweegesi ezinobungozi emoyeni xa kuthelekiswa nokusebenzisa iimoto ezininzi.

Ewe zikhona. Umzekelo, ukhuseleko oluphucukileyo loba kubagibeli nabaqhubi eJapan naseSouth Korea basebenzisa iindlela zokhuseleko ezifana ne-camera monitoring. Loo nto ingongezwa apha eMzantsi Afrika, kongezwe izinto ezifana nee-cameras, ii-ID verifications kunye nolwazi oluqinisekisiweyo lwabaqhubi, ukwenzela xa kukho ingxaki kwaziwe uba ngumqhubi onguzibani, onguzibani ohlala ndawo thizeni ongafunyanwa apho xa ngaba kufumaniseke uba kufuneke efunyenwe.